Ke ithutile gore ga o palelwa mo motshamekong, se tseye dilo ka pelo, o di tseye fela gore o teng o go phadileng ka nako yona eo o ka tsoga o mo phadile le kamoso ebile mo botshelong jwa me bo nthutile ke sa fela pelo.

Fa ke tsena sekolo ne ke tshameka netball, tennis, le tennis.

Go nna le seabe mo metshamekong gwa bašwa go a ba thusa ka gonne ba ithuta go phela le batho, ba ithuta go dirisana mmogo le batho le boitekanelo jwa bone bo dula bo ntse sentle.

gore tirisano ya setlhopha e nne bonolo ke fa go na le kutlwisano mmogo ba dirisana mmogo, ebile ba utlwana thata ke moo ba kgonang go fenya teng. Ga le kgaogane mongwe le mongwe a ira se a se batlang mo seraleng ga nke go siama sepe.

ya go ne yanong e farologane ka gore o kgona go tshameka le batho ba ko mafatsheng a mangwe, ya kgale o ne o kgona fela go tshameka le batho ba o bapileng le bone mo phaposing eo.

Metshameko e ruta bana go nna le maitseo, go tlhokomelana le go nna le tirisano mmogo. Ke ka mokgwa o e ba thusang ka teng, ke bona botlhokwa jwa botshelo bo o. Ga o sena lerato o sena le tlhokomelo o sena tirisano mmogo ga o na o ya gope mo botshelong.

Fa o lebeletse metshameko le batho go a itumelwa go metlotlo, ebile go ntsha le dikakanyo tse dintsi mo tlhaloganyong go feta fa o lebeletse o le nosi.

Metshameko e ka akaretsa batho botlhe ka gore ba busetse metshameko mo dikolong jaaka gale e ne e le selo se se botlhokwa se diriwa dikolo tso tsotlhe. Mo matsatsing a no ga go sana metshameko ko ba nnang teng, ga go sana metshameko ko sekolong ba fitlhela ba dira dilo tse di tswileng mo tseleng.

Nnyaa ga ke dumele gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokotsa metshameko ya nama, ba ba batlang go tshameka mo megaleng ba tshameka mo megaleng ba ba batlang go tshameka ka nama ba tshameka ka nama go ya gore motho ene o batla eng.

Metshameko ya mo inthaneteng e nale bokotsi ka gore ba kgona go utswa dilo tsa gago, e be ba bona gore o nna kae, o tsena kae sekolo. Ke mo di-human trafficking nako e nngwe di simologang teng.

tirokologo e e sireletsegileng e botlhokwa thata ka gonne ba tswa mo malapeng a a sa sireletsegang a seng monate yanong nakonyana e ba naleng yona ko metshamekong ke yone e ba thusang.

Mo lelapeng la me go ikentsha bodutu re a re, re a tshameka ka mo ntle, re reetsa mmino rotlhe, ke tsone dilo tse di re thusang go ntsha bodutu.

ko motseng di tlhoka bona bo-tennis, bona bo-hockey, ke nagana gore ko magaeng ga dio dilo tseo ka gonne di tlhoka dilo tse dintsi tse ba itseng gore bana ba kwa magaeng ga bana ba kgona go nna le tsone.

Botsalano mo metshamekong e ya kgwele ya dinao le basketball-o seabe sa teng sa botsalano ke gore ba phela ba le mmogo ka nako tsotlhe, jaanongba ba feleletsa ba fetoga o kare ke lelapa utlwisisana, ba ratana ebile ba utlwana.

Batho ba tshameka metshameko ya mo ithaneteng bosigo ka gonne mafaratlhatlha a tshwara sentle bosigo ka gonne batho ba bantsi ba robetse, ga gona pharakano e ntsi. gore batho ba sa reka data e ntsi ke gore ba nne le Wi-Fi mo matlong a bone.